Fa o batla karata ya sekolo kwa bankeng dilo tse ba di sekisang ke gore o tshwanetse go ba le identity card-e o tshwanetse o be e le gore o motho mogolo.

Dikarata tsa sekoloto ga di tshwane, go na le karata e o e fiwang ke banka ebile go na le karata e o e fiwang kwa mabenkeleng e e tswang kwa mabenkeleng, o kgona go e dirisa go reka diaparo kgotsa dilo tsa ko ntlong.

Fa o na le hisitori e e maswe ya go adima, o krey-e gore o ne o sa patala sekoloto sa gago, e nka fetola kopo ya gago ya karata ya sekoloto, mohlomong ko bankeng ba gane kopo ya gago kgotsa kwa mabenkeleng ba gane kopo ya gago, e fela fa o kgona go patala sekoloto sa gago sentle, kwa mabenkeleng le kwa dibankeng ba nka kgona gore ba go fe karata ya sekoloto.

Gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e tsamaye sentle o tshwanetse o be le hisitori e ntle ya go adima madi, fa o na le hisitori e maswe kopo ya gago ba tlo e gana.

Go botlhokwa gore o tlhaloganye maemo le melawana ya tumalano ka gonne fa o sa tlhaloganye o ka kry-a e le gore banka kgotsa kwa mabenkeleng ba goge madi a e le goreng ga o a dumelana ka yone, ebile o i-kry-e o le mo mathateng o sa lebelela.

Gore batho ba be le kitso ka tsa madi le go ithuta e ka thusa thata ka gonne e tla bontsha batho gore ba dirise madi jang, ba se ka e kry-a ba le mo mathateng ba sa lebela batho ba ka kgona go tsaya di online cause tse ba rutang ka ga madi le go etsa kgwebo gore ba kgone gore ba kry-e madi a mangwe le madi a ba kry-ang ko mmerekong.

kwa bankeng ba sheba gore wa bereka kgotsa wa iperekela ebile o kry-a madi a ma kana ka eng kgwedi le kgwedi. Sekoloto sa gago ba se bala go ya ka mogolo wa gago gore o kry-a bokae.

Overdraft-e facility e molemo fa o na le maemo a potlakang, go tshwana le fa o na le motho o tlhokafetseng kwa lelapeng kgotsa o tshwanetse go isa motho kwa sepetlele.

Dituelo di ya ka gore o na le bokae kwa akhaontong ya gago le gore o tlo dirisa madi ao ka nako e kana kang.

O kry-a e le gore dibanka di dituelo tse dintsi motho e be a sa kgone go berekisa madi a gagwe ka tshwanelo, jaanong ditshenyegelo tseo di ka bankangwa fa e le gore motho o wa akhaonto a buisana le batho ba banka.

Fa batho ba sa kgone go ya kwa bankeng kgotsa o kry-e gore banka e ganne kopo ya bone ya sekoloto, go na le batho ba tsayang ditsela tse di sa tshwanelang ba adime chelete kwa matšhoniseng. Fa e le gore banka e ne e ka kgona go thusa batho fa e le gore ga ba na di-pay slip le go ka nna botoka gore batho ba se ke ba jewa kwa ntle.